Banna ba apara dilo mme basadi ba apara dikgethe tsa letlalo tse di dirilweng ka letlalo la kgomo, tsona ga di a change-a, ga di a fetoga le ga nako ge ntsi e le ga jaanong e fela ka lebaka la banna ba betelela bana le ke tsone tse di naganang gore di naganang gore e ka ba e se kakanyo e ntle go apara diaparo tsa setso.

Ee, ke akanya gore meaparo ya setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference.

Ke 'toisi, 'toisi ke lesela le le ntle tota o ka kgona go dira mosese kgotsa sekgethe se sentle sa bomme sa moaparo wa setso.

Nnyaa, ga se tsone tse di rotloeditseng gore bana ba apare diaparo tse dikhutshwane gonne o bogologolo fa go ne go gola rona re ne re sa apare diaparo tse dikhutshwane e fela re ne re tswa mo diaparong tsa setso tse dikhutshwane tse di ntshang dinama, tse di ntshang magetla, tse di ntshang matsele.

Diaparo di a bontsha gore motho ke ke wa setso se sefe go tshwana le ma-Zulu, ma-Zulu ba apara dikhutshwane tse di telele tsenang le dikgaba le ma-Ndebele ba apara dikhutshwane tse di telele tse di nang le dikgaba. Ba-Tswana ha ba apare sepe mo tlhogong ba beya fela ga tlhogo ba bangwe ga ba bese selo mo godimo ga tlhogo ba boa gape le moaparo ga o tshwane, ma-Zulu ba sala ka matsele Setswana re apara diboti tse di dirilweng ka dilo tsa setso.

Mosadi fa a nyetswe o tshwanetse go sekaseka go lebelela moaparo o a go aparang ga a sa tlhole a apara dilo tse di khutshwane, ga a sa tlhole a apara dilo tse di ntshang magetla, ga a sa tlhole a tsamaya fela a apere dilo tse mongwe mo gonne ke mosadi wa motho, ke mme wa lelapa o tshwanetse gore a tlotlege ka nako tse tsotlhe ebile o tshwanetse gore a bontshe gore ke mosadi wa lelapa.

Go le gantsi diaparo tsa setso di diriwa ka matlalo a diphologolo, ka diulu go bontsha setso. Maina a diaparo tsa setso re na le setsiba tse di apariwang ke bontate di dirilwe ka letlalo la phologolo ga ba e apariwa ke bomme.

Kamano ya diaparo tsa setso e e leng teng ka diaparo tsa basadi ke fešene, ka mokgwa o go tlisiwang diaparo tsa fashion-e ka teng.

Fa ke leba diaparo tsa setso le diaparo tsa fešene tsa segompieno ke bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng ebile di farologane tota.

Diaparo tsa setso di re gopotsa ngwao ebile di re gopotsa di re rotloetsa le go tsamaya ka setso le go gopola le go itse.

Ke akanya gore fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa le go lekana ga basadi le bana ka gonne bana ba tshwantsha diaparo tse di tshwanang le tse di nang le mebala e e tshwanang tsa bontate le tsa bomme.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, mabaka a ikonomi a fetotse go lebega ga basadi le moaparo wa basadi ka gonne mo nakong ya gona jaanong basadi ba tshwanetse gore ba lebege ba tshwanetse gore ba apare moriri ya di ba be ba tshase le make up mo maloba go ne go sa tlhokagala gore ba dire jalo.